E thusa go fetsa nako ka boitumelo fa motho a lapile kgotsa a sa itumele. E tlosa maikutlo a tshwenyego kgotsa kgatelelo ka go neelana ka boitapoloso. Batho ba ka ikopanya le ditsala mo metshamekong ya inthanete le fa ba le kgakala. E thusa go fetsa nako ka boitumelo, fa motho a sa itumele.

Batho ba ba ntsi, bogolo jang bana le bašwa, ba sekai ba tswa mo malapeng go tshameka metshameko ya ka namana jaaka kgwele ya dinao, kete ke kete-kete kgotsa diketo, ka gonne ba itumelela go tshameka mo megaleng. Metshameko ya gale ya megala e kgatlha, e batla gore motho a tswe mo ntlong. o ka tshameka a le nosi kgotsa le ditsala mo inthanete. Go nna teng ga metshameko mo megaleng go tlisa boitapoloso jo bašwa jo bosha, mme ga go botlhale gore.

One violent, first person shooter, kgaisano, two Rocket League, Apex Legends, Clash Royale.

Go fapoga mo metshamekong ya setso, go fitlhelela metshameko ka bonako , go tsweletsa metshameko e mešwa, go dirisa metshameko ya se kgaisano ya lefatshe lotlhe, go fokotsa motshameko wa mmele. Didiriswa tsa ileketeroniki di dire karolo e kgolo mo phetogong ya metshameko. Di okeditse dipheto tse di leng teng, mme di dirisa, di dirile gore metshameko o nne wa mo legae, wa iketla , mme wa gaisana tsa lefatshe.

O tlhoka sediriswa sa se ileketeroniki, kgothelo ya inthanete, App kgotsa software ya motshameko account-o ya papadi, nako le sebaka se se itekanetseng. Metshameko, o ka tshameka metshameko e e tshwanang le Free Fire, Fort Knight Land, Call of Duty Mobile, Clash of Clans, Among Us, Road Blocks le Mine Craft.

E ka senya nako ya dithuto le , ditiro tse dingwe tsa letsatsi le letsatsi. O ka goga le go fetsa diura di le dintsi o dutse mo bateng kgotsa mo tafoleng. O ka felelwa ke data ka bonako. O ka tlhagelwa ke bolwetse jwa matlho kana mokwatla ka ntlha ya go lebelela screen-e nako e telele. E ka ama boroko jwa gago. Motshameko wa me wa mmamoratwa ke Free Fire. Ke o rata ka gonne o na le dikgaisano e e kwa godimo, o tshamekiwa ka lobelo le le kwa godimo, mme o itumedisa ebile o rotloetsa bokgoni.